Ba ba nang le tlhotlheletso ba ka rotloetsa ditiro tsa bone tsa go ikentsha bodutu ka go abelana ka maitemogelo a bone a mmatota. Ditlhopha tsa tiriso ya nako ba iphedisa ka tsone, ke mekgwa ya go tlhokomela boitekanelo jwa tlhalogano. Ka go dira se se botswerere le boammaaruri, ba kgona go ama maikutlo a ba reetsi le go supa gore go ikentsha bodutu, ga se sesupo sa bokoa mme ke tsela ya boitekanelo le go itumelela nako ya motho a le esi.

Mo motseng ke ka fitlhela metshameko e e farologaneng jaaka kgwele ya dinao netball-e, di-golf-o, chess, morabaraba, borai le boitapoloso jwa go taboga. Bontsi jwa yone e tshwara mo dikolong mo tsa metshameko kgotsa mo dipakeng. Motshameko o ke o ratang ke netball ka gonne, o rotloetsa team work, boikanyego le boikemisetso. Go tshameka netball o go nthusa go nna le botsogo jo bo siameng, go aga kagisano le ditsala le go ipontsha bokgoni mo setlhopheng.

Motho yo o dirang motshameko o a o ratang go dira letseno la kwa thoko, a ka kopana le dikgwetlho tse di farologaneng. Sa ntlha go tsamaisa nako go ka nna bothata, ka gore go tshwanetse go newa nako ya go tshameka ntle le go felela tirong ya letsatsi le letsatsi. Gape go ka nna le.

Metshameko ya boditšhabatšhaba fa e tshwarelwa mo Aforika Borwa e ka rotloetsa bašwa ka ditsela tse dintsi. Sa ntlha, e fa bašwa monyetla wa go bonwa le go itsenya mo ditirong tsa metshameko tsa maemo a kwa godimo. E thusitse go godisa bokgoni jwa bone le go dira gore ba kgone go bontsha bokgoni jwa bone mo lefatsheng. Gape metshameko e kgothaletsa botsogo jwa mmele le maikutlo, go aga boitshepo le go tlotloletsa mo ditirong tsa sephiri le tirisano le batho bangwe.

Ee, batho ba le bantsi ba rata go lema ko magaeng a bone, e le mokgwa wa go ikatisa, mme ke dumela gore o ka dira sentle fa o dirwa sentle. Go lema go thusa go fokotsa ditshenyegelo tsa dijo segolojang mo metlheng, e theko ya dijo e le kwa godimo. Fa o lema kwa gae o na le dijo tse di phepa, tse di tlhagafetseng, tse di senang dikhemikhale, gape ke mokgwa o o siameng wa boitekanelo, go dira ka diatla, go tsamaisa mmele le go fokotsa stress. Fa motho a lema ka palo e e oketsegileng o ka rekisa tse dingwe mme seo sa nna le letseno la kwa thoko.

Ee, ke dumela gore metshameko e ka nna le seabe se se botlhokwa mo go rotloetseng go farologana go leka-lekana le go akaretsa bašwa. Metshameko e bulela mongwe le mongwe kgoro. Go sa kgathalesege bong, mmala, maemo a loago kgotsa semelo, go bontsha bokgoni jwa gagwe. E ruta tirisano mmogo, tlotlo le go amogela pharologano, gape metshameko e ka thusa go aga botsalano le kutlwelobotlhoko fa bašwa ba tshameka mmogo, go le bagolo kgotsa ba le bannye ba tswa mo ditso tse di farologaneng.